Mna xa ndibona iilori eziphethe imithwalo enzima endleleni inye into endiye ndiyicinge, mhlawumbi ziyahamba ziya elwandle apho khona le mithwalo izawuthi ithathwe iweliswe isiwe kwamanye amazwe. Khumbula iSouth Africa iyanxibelelana ngokwezentengiso namanye amazwe.

Ngokolwam uluvo amaxabiso abo akafanelekanga ngoba ayayibulala ibhizinesi yoonotekisi. Uzawukhumbula into yoba ngaba amaxabiso weBolt okanye iUber aphantsi kakhulu kwaye niyakwazi uqabela ngexabiso elinye nibane, nto leyo ingakwaziyo ukwenzeka eziteksini. Ithi ke loo nto ayalibulala kakhulu ibhizinesi nekamva loonotekisi.

Kule meko inzima kanje okukuqala kunganyanzeleka ndijonge iephu yam into yoba ngaba akho nto inayo na enjengemali. Ukuba ayikho, kuzawundinyanzela oku ukuba ndithethe inyani kudrayiva, umqhubi lowo wenqwelo, kuba ndishiye isipaji ndisilibele endlini, ngoko ndicela andileqise emsebenzini. Into endizawuyenza mna xa ndiphinde ndibuya kusasa kuba ndizawube ndisiya emsebenzini ndizawubuya nemali yakhe. Ndicinga uba sesona sisombululo eso.

Ezona nto ndingazithanda kakhulu ngomsebenzi wam ziilwimi zalaa maphondo endizawuzifunda nangokwendlela ekuphilwa ngayo ngaphondo ngalinye. Khumbula uba ngaba la maphondo ohlukene kwaye kwamanye kuthethwa lwimi zimbi. Loo nto leyo ingandinika ithuba loba nam ndifunde ukuthetha ezo lwimi, nto leyo ke endingayonwabela kakhulu.

Kwindawo endihlala kuyo yidolophu enkulu kwaye unxibelelwano lweeteksi lusetyenziswa kakhulu. Eyona ndlela ndinoyikhetha nguM seventeen kwaye into enobangela ndithande loo ndlela kungokuba yeyona ndlela ndicinga into yoba ngaba ayinatrafikhi kakhulu, ayinatrafikhi inintsi. Ithi ke loo nto abantu bazawukhawuleza bafike emisebenzini, nababuyayo bazawukhawuleza bafike ezindlini. Nam izawundinika ndlela lula yoqhuba ndingekho phantsi koxinzelelo.

Ukusebenzisa isithuthuthu kungakwenza ubom bakhe bube lula kakhulu kwidolophu endihlala kuyo. Khumbula idolophu endihlala kuyo kubhizi kakhulu, loo nto leyo ke izawukwenza into yoba ngaba noba sekukho itrafikhi yena kuzawuba lula into yoba ngaba akhawuleze uyofika emsebenzini apho aya khona. Ngoba isithuthuthu siyakwazi unqumla phakathi kweemoto, loo nto leyo yenza ubom bakhe bube lula kwaye yenza akwazi noxabisa ixesha.

Le mibutho ibenza bube lula ubomi boonoteksi ngoba yenza into yoba ngaba baqabelise abakhweli ngokusemthethweni nangexesha elifanelekileyo. Loo nto ezawukwenza into yoba ngaba kube lula nakokuphela kosuku into yoba ngaba umntu nomntu akwazi uba nemali.

Noko andinawukhalaza kakhulu ngoba ke emaxesheni amanintsi ibhasi yam iyalibamba ixesha, akho nto ngamini enye. Ndingazama into yoba ngaba mandizame utsalela emsebenzini kwangexesha ndibaxelele ukuba andizulenza ixesha.

Inye indlela engaqinisekisa ngayo ukhuseleko lwam kukuba mandingazisebenzisi ezaa nkonzo ngoba ke siyayazi into yoba ngaba oonoteksi abawubambi kwaye kuphetha sekuchaphazeleka imiphefumlo eminintsi.

Ngxe mhlobo wam maan, ngxe mhlobo wam. Khumbula into yoba ngaba kwale mali uyibhatalayo kwezi toll gates ikwayiyo enceda isizwe thuba lendodla yabantu abadala, yendodla yabantwana, nazo zonke na iziseko urhulumente athi afake kuzo imali, isuka kule mali. Ngako konke ke ndizama ukuthi, ngxe mhlobo wam, zama ngandlela zonke noko akulahlanga mbeleko ngakufelwa.